Eka ndhavuko wa mina vavasati a va pfumeleriwi ku burisana hi malovola tanihiloko ndhavuko wu pfumelela vanhu va xinuna ku nga vamalume vo papahulu, vakokwani va xinuna, ku nga vona va pfumeleriwaka leswaku va nga burisana hi malovolo kambe vanhu vaxisati a va pfumeleliwangi ku nghenelela eka mhaka yaleyo.

Hi ku vona ka mina vantshwa va nga va nga pfuneta ku hlayisa ndhavuko wa Xitsonga hi ku ya mahlweni ni ndhavuko va nga wu cukumeta hi ku ambala swiambalo leswi nga swa Vatsonga va tinyungubyisa hi swona, va endla mitlangu leyi nga ya Vatsonga va karhi va tinyungubyisa hi yona. Hinkwakokwako lomu va fambaku kona va ri karhi va nga ti chavi leswaku vona i Vatsonga va karhi va nga tinyumi leswaku vona i Vatsonga hindlela yeleyo va va karhi va hlayisa ndhavuko ni ku wu kurisa.

Mfumo leswaku wu khathalelana vaferiwa na vana lava nga ri ki na vatswari, eka nkarhi wa sweswi wu vaa nyika mali ya midende yo karhi leswaku va ti hlayisa hi yona. Kambe mfumo wu nga tlhela wu endla ndhawu leyi vanhu valavo va nga kotaka ku tshama eka yona. Ndhawu leyi nga ta va yi ri ni vuhlayiseki bya kahle leyi va nga ta ka va nga xanisiwi kumbe ku hluphiwa hi vanhu van'wana, kumbe hi vanhu va kwala va ndyangwini van'wana.

Malovolo a hi ku xavisiwa ka mutekiwa kambe malovolo i ndlela ya leswaku mindyangu yimbirhi yi hlangana yi tivana yi karhi yi endla vuxaka hikuva vana va vona va ri karhi va sungule vuxaka byo karhi. Hindlela yaleyo malovolo ku va ku ri ndhavuko lowu nga va kona khale na khale wa ku hlanganisa mindyangu yimbirhi yi khomana yi endla vuxaka byo karhi.

Mintirho ya ndhavuko e ya vavanuna endyangwini ni ndhavuko wa Vatsonga, hileswaku ndhavuko wu vula leswaku vavanuna ku va vona varhangeri, ku fana na loko ku ri ni ntlangu wa malovolo endyangwini vavanuna ku va vona va ya ka endlwini va ya tshama va vulavurisana hi mhaka ya ku hakela ni mhaka ya timali. Sweswo swikomba leswaku ndhavuko wu komba leswaku vavanuna ku va vona varhangeri ehehleni ka vanhu va xisati.

Rixaka ra Afrika-Dzonga ri tekiwa tani hi rixaka ra Rainbow Nation hikuva ri ri na tihlayo ta ku hambanahambana ta vanhu va ku hambana, ri ri na tindzimi leti endlaka khume na yin'we. Hindlela yaleyo ku va rona tiko leri ri amukelaka vanhu va ku hambanahambana ni tindzimi ta ku hambanahambana.

Eka ndhavuko wa mina vanhu lava nga ni vutihlamuleri byo burisana hi malovolo i vanhu va xinuna ku nga vomalume kumbe vo papahulu hi vona lava vanhu lava va hlawuriweke ku ya burisana hi malovolo tani hi loko ndhavuko wu vula sweswo wu nga pfumeli leswaku vanhu va xisati ku va vona va burisanaka hi malovolo.

Mhaka ya malovolo ya ha ri ya nkoka tanihiloko malovolo ya hlanganisa mindyangu yimbirhi. Hi leswaku ndyangu wa ka va loyi wa xisati wu swi tiva leswaku n'wana wa vona u le kwihi, na loko ku ya humelela makhombo yo karhi leni a nga ta va a ri kona mindyangu yi ta va yi karhi yi tivana yi ta va yi karhi yi swi tiva leswaku n'wana wa vona u kwihi.

Ina ku engetelela swilo swa ku hambanahambana ka swakudya leswi nga swa ndhavuko, swi endla leswaku swakudya swi vonaka swi nga ha ri swa ndhavuko. Swi endla leswaku swakudya swi nga ha ri na ntikelo lowu a wu ri wa ndhavuko, hindlela yaleyo swi va swi nga ha sasekanga swi va swi ri leswo biha kumbe swi va swi ri leswo hoxeka. Swiendla leswaku swakudya swi nga ha tikombi na leswi swi swi yimelaka.

Swiphemu leswi nonoka i ku sungula na n'wana emasungulweni ya yena loko a va kona, hi xona xiphemu lexi xi nonohwaka tanihiloko a nga se kota ku endla nchumu kumbe ku tiendlela nchumu kumbe ku vulavula. Hi ndlela yaleyo swiendla leswaku swi va swi karhi swi nonoha swinene. Kambe leswi vuyerisaka swinene hi loko a ri karhi a kula a karhi a kota ku ti vulavulela ku sweswi u lava yini kumbe sweswi u lava ku endla yini, enkarhini wolowo i nkarhi lowu swi va ku swo ka swi vuyerisa swinene na tanihiloko u nga kotaka ku n'wi dyondzisa swilo swo karhi na leswaku leswi swi endliwa hi ndlela yo karhi.

Ndzi nga n'wi lemukisa leswaku ku va wanuna loyi a nga ni vutihlamuleri i ku tirha hi ku tiyimisela u karhi u tirhela ndyangu wa wena. U tirhela ni vana wa wena ku tirhela ku ya va nghenisa eka swikolo leswi swi nga kahle va kota ku humelela. Hi ndlela yaleyo ku va ku ri wanuna loyi a kotaka ku vula leswaku u ni vutihlamuleri endyangwini.

Mintlhotlho yin'wana leyi taka na ku hambana ka ndhawu ka mindhavuko eka ndhavuko yin'wana. Hi leswaku vanhu va mindhavuko ya ku hambana va hetelela va pfumala nhlonipho, tanihiloko va tekela ndhavuko yin'wana ehansi yin'wana va yi vula leswaku hi yona yo antswa, eka yin'wani. Hi ndlela yaleyo swi va swi endla leswaku ku pfumaleka nhlonipho eka vanhu va mindhavuko ya ku hambana. Sweswo swi nga lulamisiwa hikuva va lemukisiwa leswaku un'wana na un'wana un'wana na un'wana ku na laha a humaka kona eka ndhavuko leyi a humaka eka yona, naswona ku hambana ka vona a swi vuli leswaku a hi vanhu a va fani, ku nga va ku yo hambana mindhavuko kambe vanhu ku ri van'we va fanele ku hloniphiwa tanihi munhu un'we.

Xiambalo xexo xi nga languteka xi ri xo saseka swinene tanihiloko manguva lawa vanhu va tinyungubyisa hi ndhavuko wa vona. So ku katsa xiambalo xa manguva lawa u xi katsa na xa ndhavuko, swi nga endla ku ri leswaku vanhu vo tala ku nga vantshwa kumbe ni vanhu lava nga vakhale va xi tsakela tanihiloko xi karhi xi katsa hinkwaswo swa manguva lawa ni xa ndhavuko wa Xitsonga.

Vukhomba bya xisati i ku va vanhwanyani va tekiwa va ya tshamisiwa endhawini yo karhi va karhi va dyondzisiwa milawu ya xisati va dyondzisiwa ku kula va suka eka vanhwanyani va ya eka vusati sweswo hi swona swi vuriwaka vukhomba lebyi byi nga bya xisati. Nkoka wa kona i ku va vanhwanyana lava va dyondzisiwa milawu, vadyondzisiwa ku ti tlhogomela, vadyondzisiwa leswi va faneleke va hanyisa swona tani hi vavasati. Hi ndlela yaleyo ku va ku ri byona vukhomba lebyi byi nga helela.

Ntirho wa vavasati eka vurhangeri bya ndhavuko wu hlundzukile hi ndlela ya leswaku vavasati eka swa ndhavuko a ka ha ri vanhu lava va swi landzelelaka swinene kumbe a ka ha ri vanhu lava va swi twisisaka swinene. Hi ndlela leyi ku ve na ku cinca eka mafambiselo kumbe eka vurhangeri bya vavasati eka swa ndhavuko, xitalo leswi swi nga cinca xin'wana i ku va mahloniphelo kumbe matikhomelo ma munhu wa xisati loyi a nga na ndyangu hikuva khale vavasati va khale a va kota ku tikhoma va tlhela va hlayisa mindyangu ya vona hi ku landzelela ndhavuko kambe enkarhini wa sweswi vurhangeri byebyo a bya ha ri kona eka ndhavuko wa hina.

Mavito ya xivongo i ku va ku phatiwa kumbe ku vulavuriwa mavito ya ndyangu walowo kumbe ya xivongo xexo tanihiloko ndyangu kumbe xivongo xexo xi ri na mavito ma ku tala kusuka kusukela khale kumbe kusukela eka vanhu lava a va ri kona khale. Hi ndlela yaleyo ku va ku ri mona mavito ya xivongo. Mavito lawa ya na nkoka hikuva ya dyondzisa mavito ya xivongo kusukela eka vanhu lava va ri kona khale ku ta fika eka vanhu lava nga kona sweswi, loko u karhi u phata kumbe ku vulavula mavito yalawa u ta va u kha u swi twa leswaku ku ri lowu a ku ri ndyangu wanjhani kusukela kwale emasungulweni ya vona.

N'wana loyi ndzi nga n'wi thya vito ra Ndzhaka tanihiloko ndzi karhi ndzi hlamusela ndzhaka ya laha nga ta va a karhi a huma kona kumbe ndzi karhi ndzi hlamusela ndzi hlamusela ndzhaka ya ndyangu wa ka vona. Hi ndlela yaleyo ndzi ta va ndzi karhi ndzi hlamusela kumbe ndzi ta va ndzi karhi ndzi thyile vito leri ndzi swi tivaka leswaku ri khome swo karhi eka n'wana waloye i le ka ndyangu walowo.

Tindlela ta ndhavuko to lulamisa timholovo enkarhini wa khale a ti lunghisiwa kumbe a ti lulamisiwa hi ndlela leyi a ti tshameriwa hi vakulukumba va ndhawu ku nga tindhuna kumbe tihosi a ku ri vona lava va tshamela timholovo to karhi va lulamisa timhangu teto ti nga va nga ta va ti humelerile. Kambe enkarhini wa sweswi a swa ha fani hikuva timholovo leti va ka kona ti ya ti ya vikiwa eka ti-police station laha sweswi ku ta ka maphorisa ku va vona va ta ku va ta lunghisa kumbe va ringeta ku lunghisa timholovo teto.

Eka muganga ndzi lowu ndzi humaka eka wona xiyimo xa swavurimi hi xona xi xa tlhogomeliwaka kumbe xa ha landzeleriwaka tanihiloko nkarhi wa vurimi kumbe nkarhi wa ku rima wu fikile vanhu va swi tlhogomela swinene, va rima, va byala hinkwaswo swi byalabyalani leswi swi nga kona. Kambe leswi byariwaka ngopfu ku va ku ri mavele. Kambe xiyimo xa swifuwo i xiyimo lexi xi nga le ku tsandzeni swinene eka muganga lowu ndzi humaka eka wona tanihiloko vanhu vo tala a va fumiwile tihomu eminkarhini ya khale kambe eminkarhini ya sweswi a swa ha talanga hikuva ku va na timhangu ta ku talatala timhangu ta ku yiviwa ka swifuwo swa vona leswi endlaka leswaku va nga landzeleli ku fuwa.

Swiambalo swa ndhavuko swa vana loko ku ri n'wana loyi a nga wa xisati ndzi nga kota ku n'wi xavela xibelani ndzi tlhela ndzi n'wi xavela hambi ku ri sweswo hi swin'wana swa swiambalo swa ndhavuko wa Xitsonga swa vanhu va xisati kambe loko ku ri n'wana wa xinuna ndzi ya kota ku n'wi xavela leti ti nga ta xinuna nakona tlhela ni n'wi xavela hambi ku ri tinjhovo hi swin'wana swa swiambalo leswi swi nga swa ndhavuko wa Xitsonga ka rixaka ra .

Vuhlalu bya nkhuvo wa ndhavuko wa ku fana ni mucato i vuhlalu lebyi byi nga na ti-colour ta ku hambanahambana leto saseka ku nga va ku ri ta green kumbe yellow kumbe na tin'wana na tin'wana sweswo swi kombisa ndhavuko wa Vatsonga kumbe i ti-colour leti kombisaka ku tlangela xilo xo karhi kumbe ku tlangela rirhandzu tanihiloko ku ri emucatweni kambe ta vuhlalu lebyi byi ambariwaka hi tin'anga i vuhlalu lebyi byi nga hlawuriweke hi mani na mani kambe byi ta ka hi xileri mso leswaku ku fanele ku va na vuhlalu bya lebyi xaviwaka bya njhani na bya njhani.

Ndzi nga n'wu hlamusela leswaku vuhlalu lebyi ndzi byi rhunge hi ti-color color ta ku hambana hi tanihiloko byi karhi byi yimela ku tsaka kumbe byi kombisa ku tsaka byi nga fani na vuhlalu byin'wana lebyi byi nga bya tin'anga kumbe lebyi byi yimelaka swin'wana swa ndhavuko wun'wana.

Hi macinelo ya xibelani ni nga n'wi byela leswaku xibelana xilo lexi ambariwaka xisutini nakona macinelo ya kona i ku va munhu a kota ku ti jikisela xisuti naxona xibelana ta va xi karhi xi endla leswi faneleke hi xoxe ndlela leyo ndzi nga kota ku tlhela ndzi n'wu kombisa loko a xi mbarile ndzi n'wu kombisa leswaku macinelo ya kona ya endliwa hi ndlela leyi.

Vavanuna eka ndhavuko wa Vatsonga va ambala ti vest leti ti nga ta mavalavala ya ya ku fana na ya yingwe va tlhela va ambala na leswi vuriwaka tinjhovo sweswo ku va ku ri dzovo ri nga ha va ri ra homu kumbe ra yini leri ri nga endliwa ri ambariwaka xisutini ri tlhela ri va ri tsemeleliwile tsemeleriwile hala hansi.

Swiambalo leswi ambariwaka hi vavasati hi ku ya hi ndhavuko wa Vatsonga i swiambalo swa ku fana na tiyele i tiyele na swibelani na minceka hi swona swin'wana swa swiambalo leswi ambariwaka hi vanhu hi vavasati va ndhavuko wa Vatsonga.

Nqambhi leyi mina ndzi yi tsakelaka i Doctor Thomas Chauke tanihiloko ku ri xiyimbeleri xa ndhuma xa ndhavuko wa Vatsonga nqambi leyi i nqambi leyi tinyungubyisaka hi ku va Mutsonga hi xona xin'wana xa xivangelo lexi endlaka leswaku ndzi yi tsakela tanihiloko na loko yi ti humesile yi kwalomu ku perform-eni i nqambi leyi yi nga chaveki ku ya ku perform-eni yi mbale tinjhovo tanihiloko tinjhovo ku ri xin'wana xa swiambalo swa ndhavuko wa Vatsonga.

Ndzi rhandza vuyimbeleri bya muxaka wa xi Zulu tanihiloko Mazulu ku ri van'wani va vanhu lava va tinyungubyisaka hi ndhavuko ya vona eka vuyimbeleri bya vona na le ka tivhidiyo ta vona i vanhu lava va karhi va va ku va karhi va tinyungubyisa hi ndhavuko wa vona hikuva va va va ambarile swiambalo leswi swi nga swa ndhavuko wa vona va ri karhi va yimbelela hi ririmi leri ri nga ra ka vona.